Enye yezinto ezenziwa ngabaqhubi beetekisi zikawonkewonke ezindicaphukisayo kukuba nithi senihambe umgama omde zijike zibuye umva. Ungacingela ukuba kukhona umntu ezimhlangabezayo kube kungekho kwamntu ezimhlangabezayo uphinde uyoqalela kule ndawo ubugibele kuyo kwaye ulibaziseke nakule ndawo uya kuyo.

Uxolo bhuti, bendisacela tana wehlise kancinci isantya sale moto. Ndiyayoyika imoto ehamba ngesantya esiphezulu kwaye noko andingxamanga kakhulu ukufika kule ndawo ndiya kuyo.

Ezona zinto ndizithandayo ngomsebenzi wam kukuba uyandihambisa ndibone iindawo ezehlukileyo namaphondo ehlukeneyo oMzantsi Afrika.

Kubalulekile ukuba ibhasi ilibambe ixesha ephuma ngalo kuba abanye abantu xa beyokhwela ibhasi kukho apho baya khona uzube ngamanye amaxesha beleqe ufika kwangexesha elithile. Umzekelo abanye beleqa nee-appointments okanye zii-interviews kwiindawo ezithile. Kubalulekile ke ukuba ibhasi iphume ngeli xesha bekuthiwe izawuphuma ngalo ukuze abantu bangalibaziseki, ifike ngexesha ekulindeleke ukuba ifike ngalo.

Irenki yeeteksi zendawo endihlala kuyo noko isebenza kakuhle kakhulu banayo neofisi yezikhalazo apho khona sikhalaza khona ngoonoteksi abangasiphathanga kakuhle kwaye izikhalazo zethu ziyathathelwa ingqalelo azibhekeliswa bucala, nayo ke yakhiwe noko kwaye icocekile.

Le nto ayenzayo lo mqhubi webhasi yokulayita isigarethi okanye icuba lakhe atshaye ngaphakathi kwebhasi ayilunganga kuba kaloku icuba umsi walo alilunganga for iimpilo zabantu. Kungenzeka ukuba kukho abantwana abalapha ebhasini icuba alibalungelanga abantwana abantu abanezifuba nabo kungenzeka ukuba bakhona ebhasini ibe loo nto ingabalungelana. Kwaye necuba linevumba elibi emntwini ongalisebenzisiyo. Yiyo ke loo nto ingalunganga into yokuba lo mqhubi webhasi atshayele apha ngaphakathi ebhasini.

Lo msebenzi wokuqhubela abantu endihlala kwingingqi yabo itekisi ndiwuthanda ngokuba abantu endibaqhubelayo abahlali ndibabona bewuxabisile kakhulu kwaye nam bandixabisile ngoba ndingu-undithatha undibeke wabo. Ndibahambisa emisebenzini ndiphinde ndibahambise ezikolweni ndiphinde ndibalande. Bayixabisile ke le service ndibanikeza yona, yiyo into eyenza ndiwuthande umsebenzi wam.

Amalungiselelo njengomphathi webhasi ehamba imigama emide endinowenza ukulungiselela abaqhubi bebhasi kukuba ibhasi nganye ndiyiqashele abaqhubi babe babini ukuze bangadinwa endleleni bozele benze iingozi ezindleleni.

Ziba khona ezinye izizathu ezibangela ukuba iinqwelomoya zilibaziseke eluhambeni lwazo njengoba abantu bangafiki ngexesha e-airpot, abantu abalayisha imithwalo bathathe kancinci bangakhawulezisi bayilibazise kunye nabantu abayiklinayo phambi koba ihambe bangakhawulezi ukuyicoca ilungele ukugibela abantu.

Ukuba umqhubi weUber endiyikhweleyo uyanuka into endingayenza ndingavula ifestire le yam ukuze eli vumba ndingaliva, lixutywe ngumoya, kuba kunganzima uxelela umntu ongamaziyo ngevumba lakhe.

Oonoteksi uqhankqalazo lwabo lundichaphazela ngokuba ngemihla apho baqhankqalaza khona mna njengamntana wesikolo ohamba ngeeteksi zabo imihla nezolo andikwazi ukubheka esikolweni okanye ngezinye iimini ndithi sendibheke esikolweni kunyanzeleke ukuba ndibuye ngeenyawo. Le nto ke ayiphephanga kuba ingingqi endihlala kuyo inabantu abangalunganga. Ngamanye amaxesha ndithi ndingena erenkini babe bedubulana, le nto ke ibeka ubomi bam engcuphekweni.

Andiwuboni ingumbono omhle into yokuphatha iprem xa uzokhwela iteksi kuba iyasokolisa xa faneke uyivalile iphinde futhi izawugqiba i-space sabantu ebefanele uba bakhwele nabafanele uba behlike ilibazisa ixesha leteksi eyimayo.

Andiboni ikhona into engenziwa kuba ke akho mntu isezandleni zakhe okanye akho mntu unganamandla wokuba aqubulisane nayo le meko ngoba ligalelo labantu abanintsi ezindleleni kwaye neemoto izube zihamba ngexesha elinye.